Angizizwa kahle ngamanani amabhasi. Amanani amathikithi amabhasi ahamba ibanga elide eNingizimu Afrika. Ngoba asebiza kakhulu amanani amathikithi kanti amabhasi awekho esimeni ukuthi angathutha umphakathi.

Uma emva kokuqoqwa kwemali ethekisini kutholakale ukuthi ayiphelele, indlela abagibeli nomshayeli abangaxazulula ngayo ukuthi, kukhunjulwe ukuthi imali ize ngezihlalo kangakanani. Ngalokho kuyasheshe kubonakale ukuthi ngabe imali ishode kuphi.

Uma nginohambo olude, into engadala ukuthi ngihambe ngebhasi kunokuthi ngihambe ngendiza, noma ezinye izindlela zokuthutha ukuthi, amanani amathikithi ebhasi awakabi phezulu kakhulu njengamanani endiza nanezinye izindlela zokuthutha.

Ngake ngahlangana nomuntu engajabulela ukwazana naye ngenkathi ngihamba uhambo olude ngebhasi. Into eyangenza ukuthi ngizwane naye ukuthi, sobabili besithanda izinto ezifanayo, sithanda ukubuka impilo ngendlela efanayo yikho lokhu okwangenza ukuthi ngikujabulele ukuzwana naye.

Yebo kukhona umuntu engimaziyo okwake kudingeka ukuthi ayeke ukushayela imoto yakhe, ngenqa yokwenyuka kwamanani kwaphethiloli. Wayeyidonsa kanzima kakhulu empilweni futhi enezikweledi eziningi.

Uma ngingathola ithuba lokukhuluma nomshayeli wesitimela. Ngingamubuza ukuthi kunjani ukushayela isitimela. Kwakunzima kanjani ukuthi afunde ukushayela isitimela. Ngabe zikhona izingqinamba ake ahlangana nazo esafunda noma namanje esesebenza.

Amabhasi endaweni yangakithi, engathembeka afika njalo ngesikhathi. Lokhu kungashintsha kakhulu impilo yami ngohambo lokuya emsebenzini ngoba ngingafika njalo ngesikhathi, kusho kona ukuthi uma ngifika njalo ngesikhathi umsebenzi wami uzoqala ngesikhathi ngisebenze kahle nasemsebenzini.

Uma ngiphuthuma ngijahe ukuya emhlanganweni obalulekile bese ngishaya i-pothole ejulile, ngingathatha izithombe zalokhu okwenzekile futhi ngiyithumele la emhlanganweni engizoya khona ukuba ngizofika emva kwesikhathi ngoba sengihlangane nale nhlekelele.

Umuzwa noma imizwa engingaba nayo ngenxa yalesi gameko, angeke ngize ngiphatheke kahle umakhelwane wami ebe elimele. Ngoba omakhelwane babuye bafane nemindeni. Ngingazizwa kabi kakhulu ngesigameko esenzekile, ngoba ngobe ngazi ukuthi kade sasilokhu sibika imigodi eyasemgwaqeni, kodwa ushintsho singalutholi.

Mangabe ngingaba sesitimeleni esigcwele kakhulu ngesikhathi omunye wabagibeli equleka, singakwazi ukuthi simuthele ngamanzi, sizame ukuthi sivule indawo ezokwazi ukuthi athole umoya, ezokwazi ukuthi aphaphame.

Uma ukuthi into eyenza ukuthi amathekisi abe yindlela yokuthutha ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi, uyakwazi ukuthi usheshe ufike lana oyakhona.

Uma ngabe ngingashaywa isikhathi ngibe ngiya emhlanganweni wami obaluleke kakhulu, ngenxa yokuthi kuphele ihora ithekisi ingaqhamuki, ngingakhuluma nomphathi werenki ukuba nasi isimo engibhekene naso, kungani amatheksi ebengaqhamuki, noma ubengasebenzi ngalesi sikhathi? Yini engenziwa ukuthi isize ukuthi amathekisi ahlezi ekhona futhi ehamba ngesikhathi?

Yebo, ngake ngabhekana nenkinga ngisebenzisa inkampani yezokuthutha, i-Uber. Kwakumele imoto ize izongilanda, kodwa kwakulokhu kuphela isikhathi u-driver bengamutholi, kodwa imali yami beyithatha. Ngabhala i-email, ngabe sengibika inkinga yami, bangiphendula, yabuya nemali yami.

Mengingajaha ukuya emsebenzini futhi ngishaywa isikhathi, kodwa itekisi isigcwele, umshayeli ethi angime noma ngezinyawo, ngingabuza etekisini ngikhulume kahle nabagibeli ukuba ngabe ukhona ojahe kakhulu. Uma ngabe engekho bengingacela ukuthi ngingene, yena angene kwelandelayo.

Ukhona umehluko ongaba khona uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber no-Bolt zingaba neziphulelo zabafundi. Kukhona abafundi abasuke bengenayo imali yokuthi basuke la bahlala khona, ngenxa yokuthi abasitholanga isikhala sokuhlala ezindlini zase mayunivesithi. Uma ngabe sekukhona izephulelo zabafundi bazokwazi ukuthi baye esikoleni ngendlela.